Into oye uyenze funeka uhambe uye kulaa nto kuthiwa ngunontlalontle, ngamanye amagama esiNgesi oonesi. Kwaye udibane nalaa nto kuthiwa yi-social workers, oonontlalontle. Uphinde ke ngoku uye kwagqirha apho ke ngoku bazawukwazi ke ngoku uthi qgi ngephepha, into echazayo ukuba nanku loo mntu lona ufunyenwe yimeko enje nakanje nakanje, bazokwazi ke ngoku uzokwazi ufumana uncedo olidingayo.

Ngoba kaloku ayiyonyani yonke into emane ipowustwa kula maphepha kwaye enye ikwabubo nobuxoki, ngoba ayikho into enyanga yonke , enyanga zonke isifo.

Ndingayisapota ngandlela zonke ndiyincede, ngoba akuncedi uba ndizive kakubi. Yinto ayiphiwe ngabaphantsi kwaye ibalulekile.

Ndingamcebisa ukuba ayonge imali angathengi iinto ezininzi ezifana notywala. Amane eyigcina kwaye athenge ukutya oku kuzamhlala inyanga yonke azokwazi ufumana enye, angayiseli imali.

Ndicinga ukuba abantu abamnyama bayoyika le nto uba bazokugula, bazokugula ngenxa ngesifo sengqondo, which is i-mental, i-mental health. Abafuni uthetha ngayo babe ingcaciselo engcono bayazi uba yintoni.

Ewe, kuyanyanzeleka azile umntu emva kwesehlo kuba kaloku akazokwazi uhamba engazilanga okanye engamzilelanga umyeni wakhe. Funeka ahlale phantsi ekhukhweni akhe azile ixesha elide, .

yona kukuba makahambe ayokujonga, alenze uvavanyo lokuba akanayo i-HIV ngoba abantu bayakwazi ulala nabanye abantu ngaphandle kwesikhuseli.

Kunganceda kakhulu ngoba kaloku kuza kwenza uba igazi lakho liyeke ubaleka ngamandla ukwazi ukukhe ume uphumle, lihlale igazi lakho libaleka kancinci.

Abantu abahlala ematyotyombeni yinto yoba makathathe laa nto kuthiwa ngamanzi, bagalele amanzi ngoba umlilo uyakwazi uwucima ngamanzi. Iphinde okanye uthathe laa nto umhlaba ngoba amanzi nawo anayo eyawo indima eyenza, enza umlilo unyuke ngamandla xa uqala uwagalela. Basebenzise nomhlaba, bancedisane ekucimeni umlilo.

ukuba mabadibane noonontlalontle okanye laa nto, badibane nalaa nto kuthiwa yi-counselling ngamagama esilungu, ukuze bazoyeka ukothuka bazoyeka ukothuka , bazoyeka ukothuka bazokwazi udlula kuyo laa nto ibisandukwenzeka ngoba kaloku abaqhelanga udibana nazo ezaa zinto.

Yilaa nto beyichazwe kudala kuthiwa indoda ayikhali, indoda ayixeli, yonke into iyigcina ngaphakathi kaloku. Ngoba sebakholelwa yinto bakhule bekhula beyichazelwa leyo kuthiwa indoda ayikhali, ayihambi ithetha nabani na, iyigcina kuyo into yonke intlungu .

Ewe, inceda kakhulu. Ngoba kaloku iye ifemeli idibane, ahlale ayeke ukuhlala yedwa abe ecinga, abe ecinga ngomfi lo ufileyo, uye wasweleka. And uye abe nabo, kwaye uye abe nabo abantu athetha nabo ixesha lonke ukuze ingqondo angasoloko ecinga ngento, ngale nto yenzekileyo.

Ngoba andinguye umntu othanda udibana, ubona abantu bekhala, bekhala, ufike umntu ekhala eswelekelwe ngumntu. Kwaye andinaso esaa sibindi soba mandidibane nokubamba umntu oswelekileyo phaa.

Funeke bazame uba ubamamela uba bathini kuqala babajonge, bayeke ubangxamela. Bangabangxameli, bathi chu, azame umntu uandastenda uba nolwazi uba lo mntu uzama ukuthini.

Yokuba umntu oneswekile uyathanda ukubila kakhulu kwaye akadibani nento nenyama, nenyama ebomvu. Kwaye uyehla emzimbeni, nantso into .

Kunegalelo elikhulu and olubi ngoba abancedi basezibhedlele baqala ngabantu ababonayo uba lona ikhona into, ikhona unayo imali unayo yonke into, wena bazawugqibela ngawe ngoba kaloku bakubona njengomntu ongabalulekanga.

Yinto embi leyo ngoba kaloku abakwazi, amajoni omzimba nawo ayonakala ngaphakathi ayafa, awasakwazi usebenza ngalaa ndlela ebeqhele usebenza ngayo.

Ifemeli yam funeke, intsapho yam funeka ihlale naye iqale ithethe naye imcacisele ukuba irongo le, ayilunganga le nto ayenzayo. Xa kugqityiwe uthethwa naye bamenzele noba yile nto kuthiwa, bamdibanise noba nonontlalontle okanye laa nto kuthiwa yi-therapy izokwazi uthetha yintoni lena iyingxaki. Uye achazelwe ukuba makayeke usela utywala ngoba nabo utywala kunayo eyayo ugalelo kule nto yenzekayo.

Ngoba kaloku bayayazi abafuni laa nto kuthiwa funeke baye esibhedlele apho bazawubizwa imali. Imali, mhlawumbi uba oogqirha bafumene eso sifo sithile, loo nto, loo nto kuthiwa yi-infection okanye loo nto kuthiwa sisifo okanye loo nto kuthiwa yi-disease ngamagama esilungu. So ibalulekile laa nto uba abantu bezikhathalele kakhulu ukuze bahlale besegazini bephilile ngamaxesha onke ngoba xa usiya esibhedlele uzawube ubizwa imali izakhuntyulu zemali .

Yinto yoba alinayo laa nto kuthiwa yi-expiry date okanye laa nto uba liphelelwa nini, ayibhalwanga. Kwaye alichazwanga uba lelantoni, awekho amaphepha achazayo uba uthatha ngaphi ngemini usela kangaphi ngemini. Kwaye alinayo laa nto ichazayo uba lena into yeka-government, yekarhulumente isuka kwizibhedlele zikarhulumente.

Molo, kunjani? Nantsi into eyenzekayo, kuyatsha apha kwammelwane, kukho idangatya lomlilo. Ndicela nikhawuleze nizowucima.

Urhulumente into anoyenza kukuba makathathe abancedise kulaa nto kuthiwa zi-application, aba-aplayele kwezinye iindawo, abase kwezinye izikolo. Okanye avule izikolo phana ezilalini, izikolo zabo, ezabantwana abangakwazi , abantwana learning disability, bazokwazi uncedakala bafumane nabantu abangazubangxamela bakwazi ubacacisela ngezinto.